Di-movie tseo ke di ratang ke tsa batho ba batsho, tseo tse hlahisang ka mo Ma-afrika a phelang ka teng le ditsebo tsa bona ka tsa bophelo. Mme ke rata di-movie tsena hobane dia ruta ebile o kgona le ho di sebedisa dikolong hore bana ba tle ba ithute hore tsela tsa bophelo di jwang.

Abuti nna ke na le dilemo tse nne haesale ke sebedisa cloud computing, ebile e se e bile e nketseditse bobebe hore ke fumane ntho tsa ka tseo mohlomong ke ka beng ke di lebetse kapa se di lahlehile. Ke ntse ke na le tokomane tsa ka ho cloud computing computing, tse se di dutse dilemo tse kang tse ka ba tse tsheletseng. Haesale di dutse moo ebile le kajeno ntse ke kgona hore ke di fumane moo ke di behileng teng. Ke bona boo bohlokwa ba cloud computing.

Ha ke bona hore ha ke utlwisisi ditaba tseo tse buuang hore ebe ke nnete na kapo ha se nnete, ke qala ke emele ho utlwa sealemoyeng hore ha na bona ba tlo reng ka taba tsena. Ebile ke di phatlalatsa kamora hore se ntse keo utlwile ka sealemoya kapa yona television-e hore na ebe ke nnete seo ke se utlwileng.

Ho ile wa nka beke tse pedi hore ke hlokomele hore Wi-Fi ya mona e hack-ilwe, mme seo se entseng hore ke hlokomele. Ke ho tlala ha batho, mme ka be ka ba botsa hore ebe ba duletseng moo? Ke ha ba tla mpolella hore ba duletse Wi-Fi. Le teng se entseng hore ke hlokomele hore Wi-Fi ena e hack-ilwe ne se e sa sebetse hantle ka tlung. Ke ile ka e tletleba Ke ile ka e tletleba ho batho ba e kentseng, mme ba ile ba re ke tlameha ho ema matsatsi a ka a mabedi kapa a mararo pele ba ka e lokisa. Tjhe teng Ha kea fumana thuso ka pelenyana hobane matsatsi ao a ba mpalletseng ona e qetetse e ba dibeke se ebile e le kgwedi.

Ke ka eletsa mokgotsi wa ka ka hore a kgethe company ya Rain, hobane e le yona eo e ke e tshepang ebile e le yona eo e ke e tsebang hore e sebediswa ke batho ba bangata. Ebile ha se batho ba bangata bao ba tletlebang ka yona ho feta di-company tsena tse ding. Ke se ka mo ke se ka mo eletsa ka company eo ke sa e tsebeng kapo tseo ke sa di tsebeng, hoba ha re tsebe mathata ao e tla mo fang yona ha ha ntse ho ya pele. Ebile o tla tletleba ho mang, ha se e mo fa mathata Wi-Fi eno?

Ruri ha se re ya nneteng hao leo nna e ke ka le etsang hore batho ba tlohelle ho fafatsa ditaba tsa maka. Empa feela ke ka leka ho ba eletsa ditlamorao tsa ho fafatsa ditaba tseo e seng tsona. Empa ke tshepa hore ba lefapha la Media and Digital News ke bona bao ba ka kgonang hore ho thibela batho ho fafatsa ditaba tse maka.

Dipina tseo tseo ke tlo di kgetha hore di bapalwe lenyalong ke dipina tsa lenyalo, dipina tsa marato le dipina tsa setso tse bontshang thabo. Lebaka le entseng hore ke kgethe pina tsena, ke hobane re tlile lenyalong, jwale ke ka hoo hee ho hlokehang re bapale dipina tsa manyalo. Dipina tsa setso tsona ke tla di bapalla e le feela ho kgothaletsa setso lenyalong la bona, e be dipina tsa marato ke tla di bapalla ho kgothalletsa lerato leo le ba kopanyang mona kajeno.

Tsela eo ke ka e nkang hore ke be influencer, ke tsela ya hore ke be motho ya dulang a nkile dinepe mehla le matsatsi hammoho le di-video. Empa hee dinepe tseo le di-video tseo ke tla beng ke di nka di tla be di amana le ho hlwela le ho hlwekisa. Ebile seo se tla ntumella hore ke be influencer.

Difilimi tse etswuang Afrika Borwa ke tsa ho tswana le bo Generations, Uzalo, Mopheme le tsohle tse ngata. ebile tseo tse ke di ratang nna haholoholo ho feta ntho kaofela ke ena mopheme.